Sa mudzulapo wa vhupo ha nga hafha zwine nda nga ita nga ṱhahelelo ya mabisi ngauri zwi vha zwi khou fha thaidzo vhaṋameli vhanzhi vhane vha shumisa mabisi u ya mishumoni, zwikoloni na fhethu ho fhambananaho zwine ndi nga ita ndi zwa uri hu engedziwe zwifhinga zwine mabisi a vha a khou shuma u isa vhathu na u vhuisa vhathu. Zwiṅwe futhi ri nga lingedza uri mabisi a engedziwe, hu vhe na mabisi manzhi uri a kone u ṱanganya vhathu vhoṱhe hu sa vhe na ane a khou shotha.

U gonyiswa ha mbadelo dza bisi zwi kwama vhathu vha na khou ya mishumoni ni ḓuvha na ḓuvha, sa ezwi avho vhathu vha tshi vha vha khou tea u badela thikhithi ya bisi ya ḓuvha na ḓuvha. Vhathu avho vhane vha vha vha khou ya mishumoni vha vha vha na tshelede ine vho tou i badzhetela uri ndi ya bisi, zwino hu tshi vho gonyisiwa dzimbadelo dza mabisi zwi ita uri havho vhathu vha si tsha shumisa zwone masheleni avho na gwama ḽavho ḽi a thithisea vhunga uri hu ḓo vha ho gonyiswa nga masheleni.

Tshifhinga tshe bisi ya si ntshumele zwavhuḓi, ndi ḓuvha ḽe nda vha ndi khou tea u ya mushumoni. Ndo vha ndo ḓibadela bisi uri heyo bisi i ḓo ndzhia ḓuvha liṅwe na liṅwe, vhege yoṱhe fhedzi nga heḽo ḓuvha bisi a i ngo swika nga tshifhinga tshone, yo swika ho no fhela na awara yoṱhe. Zwiṅwe hafhu, vha tshi founeliwa havho muṋe wa basi vho vha vha khou sokou ri vha nḓilani zwine zwo ita uri ri swike mishumo ro lenga ende na vhathu vhane ra vha shumela vho vha vha vha songo tsha takalela na luthihi.

Afha kha vhupo ha hashu zwifhinga zwine mabisi a tshimbila ngazwo u ya na u vhuya mushumoni, ri a zwa ṅwana fhethu ho fhambananaho. Kha dzi ṱhingothendeleki dzashu na Whatsapp ine kha heyo Whatsapp vhathu vha ya kona u vha vha khou amba. Ine kha heyo Whatsapp vhathu vha dovha hafhu vha vhudziwa nga zwifhinga zwa u ya na u vhuya ha mabisi. Huṅwe hafho hune vhathu nga wana zwifhinga ndi musi vho tou ya haningei mabisini vha ḓi vhudzisa kha vhareili na kha mabisi one aṋe hu a vha ho ṅwaliwa tshiṅwe tshifhinga.

U tou amba ngoho a thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi kha heyi nyimele fhedzi arali nda ḓiwana ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi khou ya mushumoni, nda ḓiwana ndi kha heyi nyimele, zwine ndi nga ita ndi u sedza uri ndi na masheleni naa ane nda nga engedza uri ndi engedze kha eyo mitengo yo gonyaho arali ndi si na ndi ḓo ambedzana na vho ḓiraiva uri nṋe mitengo uri yo gonya ndo vha ndi sa zwi ḓivhi.

Sa muthu ane a dzulela u shumisa bisi u ya mushumoni, musi hu na tshiṱereke zwi ri kwama nga mannḓa ngauri tshiṅwe tshifhinga mabisi a vha o ima u shuma a si tsha isa na u vhuisa vhathu. Tshiṅwe tshifhinga dzi bada dzi vha dzo thivhiwa hu si na hune ra nga fhira ngao, ezwi zwi khou itea ri vha ro no badela tshelede ya uri ri a isiwa ra vhuisiwa nga bisi ḓuvha liṅwe na liṅwe lwa vhege yoṱhe. Hezwi zwi ri kwama nga maanḓa ngauri tshelede ine ra nga badela kha thekhisi ya ḓuvha na ḓuvha i a ḓura nga maanḓa.

Ee, nṋe ndi vhona zwo fanela zwi songo khakhea uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo musi vha tshi khou badela tshifhinga tsha musi vha tshi khou shumisa bisi, izwi ndi ngauri vhathu vhahulwanevho vha khou ḓi vha vhona uri vho ḓialutshela, zwino vha ḓi tea u fhiwavho luhafhulelo luṱukuṱuku ngori ndi vhahulwane.

Ee, ndo no ḓiwana ndi tshi khou shumisa bisi nda sa fariwe zwavhudi nga mureili wa bisi. Ndo dzhena afho bisini, nda dzhena nda ḓi wana sithi yanga ya u dzula fhedziha mureili wa bisi ombo ḓi panga vhaṅwe vhathu nga murahu ha musi na basi yo no ḓi ḓala, zwa kombetshedza uri ri dzule ro manyana ri songo dzula zwavhuḓi. Ndo ri ndi tshi sala ndi tshi swika mushumoni nda vha ndo neta nahone ndi songo dzula zwavhuḓi na luthihi, u bva eḽo ḓuvha thi ngo tsha i shumisa heyo bisi ndo mbo ḓi wana iṅwe ya huṅwe, u swika na ṋamusi thi ngo tsha i shumisa heyo bisi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwine zwi nga itwa u itela u thivhela kana u tandulula migwalabo ya mabisi hu u sedza uri vhathu vha khou gwalaba vha tshi khou gwalabela mini. Arali vhathu vha kho gwalabela maḓi ndi khwine vha fhiwe maḓi. Arali vhathu vha kho gwalabelwa muḓagasi ndi khwine vha fhiwe muḓagasi. Thandululo ndi ya uri vhathu vha fhiwe thandululo kha zwine vha khou gwalabela zwone u itela uri mabisi a tshimbile zwavhuḓi hu si na thaidzo.

Nṋe ndi vhona u nga migwalabo ya mabisi ine ya dzula i khou itea lunzhi lunzhi i vhangwa nga nḓila ine vhaṋe vha mabisi vha tshila ngayo. Vhaṅwe vhathu vhane vha reila mabisi a vha reili zwavhuḓi. Hezwi zwi sia vhaṋameli vha tshi khou vhaisala nga mareilele a havho vhathu. Zwino ndi vhona vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha vha tshi kwamea nga maanḓa sa izwi vha tshi dzula vha tshi khou shumisa mabisi haya uya mushumoni na hoṱhe hoṱhe.

Ee ndo no vhuya nda kwamea, ḓuvha iḽi nda kho tea uya mushumoni. Nda ya mushumoni ndi tshiya uri ndi yo ṋamela bisi nda wana uri hu na mugwalabo. Mugwalabo uyu wo vha u awa mabisi, bisi ḽe nda ndi tshi kho tea u ṋamela ḽone a thi ngo kona u ḽi wana sa izwi ḽo thivhela. Mdo fhedzisela ndi khou tou founela mushumoni nda vha vhudza uri hu na migwalabo ndi nga si tsha kona u swika. Vha mushumoni vho ḓi pfesesa vha mmbudza uri holuga fhedzi matshelo ndi vhona uri ndi swike.

Zwi tshiḓa kha awara dza mushumo thekhisi dzi vha dzi tshi khou shuma nga maanḓa. Dzi vha dzi khou ya nṱha na fhasi tshifhinga tshoṱhe. Hu na dzi awara dzine nga hafha noni vhuponi ha hashu thekhisi dzi vha dzi sa khou wanala zwavhuḓi. Lune a thi pfhesesi uri dzi vha dzi gai, izwi zwo itea ndi kho ḓi dzhena tshikolo ndi tshi kho tea uya u ṅwala test. Ndavha hu si na thekhisi ine nda nga i ṋamela thekhisi nthihi yo ḓiḓa tshifhinga tsho no ṱuwa nda swika tshikoloni ndo lenga vhaṅwe vhono thoma na u ṅwala.

Sa izwi zwiṱitshi zwa thekhisini hu hone hune vhaṋameli vha ṋamela hone. Vha shela mulenzhe ngauri ndi vhone vhane vha vha vha tshi kho tshimbidza tshiṅwe na tshiṅwe tsha thekhisi. Na uri vhaṋameli vha khou ṋamelisa hani ndi hanefho zwiṱitshini. Zwino vhathu vha tshiṱitshi vha shela mulenzhe nga maanḓa kha u shuma zwavhuḓi ha sisiṱeme ya thekhisi dza bisi ṱhukhu.

Musi ndi tshi khou ḓi dzhena tshikolo khaedu dze nda vha ndi tshi ṱangana nadzo ndi dza musi ndi tshi khou tea uya tshikoloni ndi na kiḽasi dza masiari. Nga hafha vhuponi hahashu nga masiari thekhisi dzi a konḓa. Izwi zwo vha zwi tshi nndina ngauri nda tshi lindela thekhisi tshifhinga tshilapfhu. Lune nda swika tshikoloni ndo lenga, ndo ḓo lingedza u kunda heyi khaedu nga u ya tshikoloni nga matsheloni naho ndi si na kiḽasi. Hu itela uri ndi sa lenge u ya kilasini yanga ya masiari.

Zwithu hune nda si zwi takalele nga musi hu tshi khou shumisiwa ṱireni musi ri tshi khou ya huṅwe fhethu ho nonga mishumoni kana ndi hayani kana ndi gai na gai, ndi nga musi ṱireini yo ḓala, yo ḓala ngauralo vhaṅwe vha vha si na ho dzula, u ḓo wana na vhaṅwe vho ima, vho ima vho farelela nṱha kha madzimbi. Ndi zwone zwithu zwine thi zwi funi kha ṱireni sa izwi arali ha itea tshithu vha wa, zwi vha zwi si zwavhuḓi na luthihi uri musi ṱireni yo ḓala vhathu vha ḓi dovha vha vha ṋamedziwe futhi vha vhanzhi vhaṅwe vha si na ho dzula vha vhe vho tou ima.

Ndi vhona u nga Metrorail vha dzhia tshifhinga tshilapfhu u lugisa zwiṱitshi zwa ṱireni ngauri vha vha si na masheleni, a bve gai masheleni, vhathu vha u gwalaba vha tshinyadza zwiṱitshi vha sa sedzulusi uri avho vhathu vha ḓo kona u u lugisa na, zwino ndi vhona problem, thaidzo i tshi vha i masheleni vha vha vha si na masheleni ane a nga lugisa, zwino ndi ngazwo vha tshi dzhia tshifhinga tshilapfhu uri vha lungise hezwo zwiṱitshi zwa ṱhireni nga murahu ha migwalabo.

U ya nga kuvhonele kwanga vhalanguli vha zwidimela vha nga linda, vha nga langa zwifhinga na kutshimbilele kwa zwidimela nga heyi nḓila, vha tea u sedzulusa uri vhathu vha no khou dzhena nga hetsho tshifhinga kha musi nga matsheloni vha khou dzhena ee, ya ḓala ṱireni a vha i vale vha songo tendela vhaṅwe vhathu vha tshi dzhena ngauri hezwi zwi ita uri vha vhe vha si na ha u dzula vha fhedze vha khou tou ima, vha ime u swikela vha tshi swika haningei hune vha khou ya hone, zwino ndi vhona zwi si zwavhuḓi, zwino vhalangi vha nga langa zwifhinga na kutshimbilele na nga heyo nḓila.

Sa zwe nda amba uri hu thivheliwe tshivhalo tsha nṱha nṱha tsha vhathu tsho ḓalesaho nga ngomu zwidimelani a hu ri hezwi i tshi ḓala ṱireini hu valiwe, vho salelaho vha lindele iṅwe ṱireini hezwinoni ndi a zwi ḓivha zwo ri zwi nga si vhe zwavhuḓi ngauri vhaṅwe vha ḓo vha vha khou tea u swika mushumoni nga tshifhinga tsho teaho. Zwinoha zwine zwa nga itiwa ndi mini, ndi uri hu waniwe iṅwe ṱireni ine ya nga ḓa ya dzhia havho vhaṅwe vhathu o salelaho ya vha swikisa haningei mishumoni hune vha khou ya kana ndi mahayani kana ndi gai kana ndi mushumoni ya vha swikisa zwavhuḓi hu si na thaidzo.

Tshenzhemo yanga nga ha vhaṱoli yo vha yavhuḓi ngauri havha vhathu vha vha vha khou langula vhathu vha no khou dzhena dzi ṱireninini uri vha khou dzhena zwavhuḓi na hu si na zwine zwa bva khombo kha vhaṅwe vhaṋameli nahone vha dovha vha sedzulusa uri vha vha khou dzhena kha ṱireni yone na, vho badela naa, zwi khou tou tshimbila tshimbila hani. Zwino zwo kwama lwendo lwanga zwavhuḓi musi ndi tshi khou ya hayani, nda wana uri havha vhaṱoli vha khou tshimbidza zwithu zwavhuḓi, ndo ḓo tshimbila zwavhuḓi, nda swika hayani zwavhuḓi lwendo lwanga lwo vha ralo lwavhuḓi.